Swipfuno swa ku famba mpfhuka wo leha hi bazi i ku mi ta famba kahle mi fika kahle a swi talangi mabazi maendla tinghozi endlelani hikuva a swi talangi ti-driver ta mabazi ti tsutsuma hiswona swa kahle mi ta famba karhi wo leha mpfhuka kambe mita fika. Xin'wana swo ka swi nga ri kahle i ku va ku mi ta tshama nkarhi wo leha u nga ti kuma se u pfumbe milenge kumbe se u karhele muzimba swi lava u famba u ri na mati ni swakudya u mbala ti-pams kumbe tintangu ta-flat na ku va u mbala swimbalo swo tshika ku u tikuma u khululekile u va kahle.

A ndzi se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka kambe ndziehleketa leswaku rivala ra swihahampfhuka rikule ngopfu rikulu ngopfu ku tlula rivala ra Stadium niehleketa leswaku ku ta ku na malayithi naswona va fake congrete va tlhela va penda ku va swihahampfhuka swi ta vona laha swifambaka kona na ku va swi kotaku swi nyikana chance ku la ku na leswi ka layeni leyi ku nghena leswi fambaka ka layeni leyi ku nghena leswi chikaka swi ta ku laha hansi. Ndzi ehleketo ku ri kulu ngopfu rivala ra kona hikuva swihahampfhuka swikulu ende swihlayini ndzi ehleketo ku ku colorful ende ku na na maroboto.

Mintlhotlho leyikulu ya ku famba hi mathekisi a Afrika-Dzonga. I vanhu lava va tirhaka va nga ri ki na timovha va famba hi mathekisi loko va ya ntirhweni na loko va vuya, va vuya hi mathekisi na vana va swikolo lava dyondzaka ekule va famba hi mathekisi va vuya hi mathekisi, na lava pfumaka timovha va lavaku kuya emadorobeni eku xavaxaveni va famba vatirhisa mathekisi, na lava lava ku ya kaya va lavaka ku hatla va fika hi ku mathekisi ma tsutsuma va tirhisa mathekisi van'wana va rhanzaka ku tirhisa mathekisi i maZulu va rhandza ku famba hi mathekisi, na la va va lava ku vaka vangari na timovha ku ya ka ndhawu yo karhi vatirhisi mathekisi minkarhi yo tala.

Swilo leswi khumbaka ntsengo wa nhundzu hi ku ya le magondzweni, i ku vanhu va xava swilo lava vonaka swi le ka ntlawa wa le hansi kumbe a swi duri va heta va swifambisa swi ya makaya. Loko vanhu va ri tirhweni va xava swin'we a va kheti i swakudya, i swimbalo, tibasikiri, swithuthuthu, ti-TV, mibedo hiswona swilo leswi endlaka ku ku va na ntsengo wa nhundzu lama gondzweni loko mikha mi famba. Va xava na swilo leswi swi fanele ku va va swi xava loko va fikile la va ya ka kona.

Maghoza lama faneleke ku tekiwa ku hungasa ku lahlekeriwa hiti nhundzu kumbe ku onhakeriwa ti nhundzu i ku va swo fayeka va fanele va swilunghisa va swipaka ka ndhawu ya kahle va swipaka mabokisini kahle, va swipaka ka ndhawu ya swona swi ri swoxe leswi swoka swi nga fayeki naswona va swipaka eka ndhawu ya swona swi ri swoxe na ku va laha swi ya ka kona mabokisi ma va matsaliwini ku swi ya fikela kwihi swi helela kwini, ku nga vi na ku mikisana, va thola vanhu lava nga ta langutisa kahle mabokisi na ku lama maya kwihi, lama ma helela kwihi, lama ma sala kwihi na ku va va yisa ka ti adirese leti vanhu va nga xava hi tona.

Eka xitichi xa mathekisi ni vona vanhu hi ku hambana ka vona, mihlovo yo hambanahambana, mindhavuko yo hambanahambana, vanhu lava vulavulaka marimi mo hambanahambana, ni vona na mambalelo mo hambanahambana, na mahanyelo mo hambanahambana, nitwa na rhasi na ma na tirimi, tidzimi to hambanahambana. Van'wani va vulavula Sepedi, van'wani English, van'wa Afrikaans, van'wana siZulu, van'wani Tshivenda ndzitwa na na rhasi, tisimu, music hi ku hambanahambana ka yona na tibele ta tithekisi ti va tirhi kurhaseni naswona nititwa kahle.

Ku tlakuka ka mixavo ya petiroli swi nge khumbi xiboho xa mina xo xava movha hikuva movha i xilo lexi ndzi xi lavaka himbu ya mina hinkwayo. Movha u tani pfuna ka swo tala, movha u tani pfuna ku ni hatla ni fika hi xihantla laha ni lavaka ku ya kona, movha u ta ni pfuni ku kota ku ya lani ni lavaka kuya kona hi nkarhi wun'wani na wun'wani swi nga khataleki ku i mpundzu ngopfu kumbe i madyambu ngopfu, movha u ta ndzi pfuna eka swo tala ni le ka mabindzu ya mina, na ku ni kota ku ni kota ku famba na ndyangu wa mina ku nga ri na problem.

Hakelo ya bolt yi kahle naswona ya hi pfuna ku tlula mathekisi leswi ma hi pfunisaka xiswona hi ku bolt ndzi ta hakela ivi yi ni veka, yi ya ni veka ghedeni laha ndzi ya ka kona straight, yi ta ni chicha laha ni ya ka kona straight, yi kahle na loko ndzi khome tinhundzu ta ku tala, yi ta ndzi teka na ti nhundzu ta mina ndzi nge vi na ku hlupheka kumbe ku tikiwa, ya ni veka lani ni ya ka kona, yini siya a ghedeni straight ku nga fani na mathekisi, mathekisi ma ku siya a patwini u fanele u lavalavana na vanhu leswaku va ta ku pfuna.

Ku tiyisisa vunhlayiseko wa vanhu hinkwavo va tirhisaka gondzo i ku magondzo hinkwawo ma va na malayithi navusiku malayithi hikwawo ma tirha na ku ku va na maphorisa kumbe mapatirola lama nga ta tirha hi ku cincacincana ku ya hi ti-shift ta vona eka magondzo hinkwawo ku va va tshama va rindza kumbe ku gada ku va vanhu va kota ku va hlayiseka, na ku va munhu a nga fambi a ri yexe navusiku, swi lava a famba a ri na vanhu van'wana ku a ta kota ku a hlayiseka. Na loko va tshuka va ya va vona mhaka va ta kota ku va pfunana kumbe ku va kota ku va hatla va fonela maphorisa hi xihatla ku va va fika la va yaka kona va hlayisekile.

Ku tlakuka ka tihakelo, swi va khumba ngopfu vafambi va siku na siku lava titshegeke hi mabazi, hikuva, mali, yo va hakela siku na siku fanele va tshama va ri na yona ku va va kota ku va fika lomu va yaka kona kumbe va ya emintirhweni loko muholo u nga ya nge henhla mabazi ma yisa ntsengo a henhla swa va tikela swinene van'wani va ta tsandeka no saver mali kumbe ku endla ku endla leswi va swi lavaka kumbe ku swi navelela hi timbilu ta vona va ta tshama va kha va rila hi mali van'wani va gcina va hetelela va nghena ka va machonisa kumbe ku lomba timali tibangi.

Swivilelo swa mina swa vuhlayiseki i ku masiku lawa bolt kumbe Uber a a ta ha ri safe, vanhu a va ha hlayisekanga vanhu va kidnap-iwa van'wani va yiviwa, titsotsi se ti tirhisa ti-bolt tin'wani tirhisa ti-Uber ku va va kota ku fikelela eka vanhu va va kidnap-a va va teka van'wani va ya va dlaya van'wani va va teka va ya va tirhisa ngopfungopfu ka vanhu va xisati. Se a ni nga swi lavi ku nga swi tsakeli ku u ti toloveta ku tirhisa bolt kumbe Uber, swa antswa u tirhisa taxi ku ya laha u yaka kona.

Emugangeni wa ka hina hi vanhu lava va nga na xi nhlonipho, rirhandzu na ku twisisa ku ku na mihlovohlovo hi hambanile mindhavuko ya hina a hi fani, hi na tintshava, hi na ti-waterfall hi na le Kruger ku na swiharhi swo hambanahambana, hi na mihandzu ku hambanahambana ka yona leyi hi ngo lo ti byalela hi hexe, hi byale swi byalwabyalani ku hambana ka swona miroho swakudya ku hambanahambana ka swona hambi timanga wo byala hi hexe hi na swo tala leswi mi nga swi dyondzaka na leswi mi nga swi kumaka eka muganga wa hina.

Leswi ni swi tsakelaka leswaku va mathekisi va swi endla i ku va landzela milawu hinkwayo ya ku drayiva, milawu ya patu hinkwayo va yi landzela hi minkarhi hinkwayo, va nga tsutsumi va famba hi speed a va fambi kahle va ta fika la va yaka kona, a va hloniphani, va hlonipha na ti-passenger kumbe va kandziyisa hinkwavo ku va na ku hloniphana, a va tikhomi kahle va nga n'wi byalwa va kha va drayiva kumbe ku nwa mabyalwa va ri eku drayiveni hikuva swi ta endla tinghozi vana va vanhu va vaviseka vanhu va lahlekeriwa hi vanhu lava va va rhandzaka kumbe van'wani va vaviseka hi ndlela ya ku va va va nga ha koti ku endla nchumu.

Mabazi lama tolovelekeke lama fambaka mpfhuka wo leha ma endliwile ku hambana na mabazi laman'wana ma endliwile ku ma kota ku famba mpfhuka wo leha, ma endliwile ku ma kota ku layicha tinhundzu kumbe load yo karhi na ku loko va layichini ma kota ku famba mpfhuka wo leha ku nga ri na problem, a ma fani na lama n'wana ma hambanile ma kulu ngopfu. Ma tshama ma ri ka service ku sevisiweni, ma tshama ma ri ku kambiweni ku ma kahle a ku na problem ma nga ha swi kota ku famba mpfhuka wo leha xana na, ma va ma endleriwe mpfhuka wa ku leha.

Ford khampani na Toyota khampani va lombisa hi mimovha naswona va ku lomba movha u famba na tidokumente ta wena ku va ku record-a, u tlhela u hakela mali leyi va nga ta ku charger yona, kumbe movha leyi u yi lomba siku rin'we kumbe masiku mambirhi kumbe manharhu, the more masiku ma leha kumbe ma matala is the more na mali yi va henhla. Hi swona leswi va tirhisaka swona. Va hambane hi ti-price, va hambane hi mavito kumbe brand, va hambane na hi maendlelo ma ku lombisa.

Leswi swi endlaka leswaku ku va na tinghozi ta mimovha lomu mapatwini ngopfungopfu hi hi nkarhi wa makhisimusi, i ku va vanhu vo tala hi khisimusi hi ya makaya van'wani va pfala mintirhweni van'wani va kombela ku va va ya dya khisimusi na mindyangu ya vona, kumbe va yi dyela makaya lomu va tumbulukaka hi kona. Ku va ku tele mapatwini, xivangelo xo ku va na tinghozi i ku vanhu va va ri ku nweni, van'wani va driver va ri ku nweni, van'wani va va tsutsumisa timovha va driver xipidi xa le henhla va jahile ku hatla va fika kaya. Van'wani va famba late u kuma ku va pfale namuntlha mundzuku i khisimusi va lava ku hatla va fika kaya, va driver xipidi xa le henhla va huma mapatwini va overtake ku tele ku nga ri na, na space kumbe ndlela va jahile van'wani va vo nwa mabyalwa hi swona swi endlaka ku ku va na tinghozi.

Tibazi leti ni ti tivaka ta laha Afrika-Dzonga ni tiva ti-Putco, City to City, Ekurhuleni, Rea Vaya hi tona tibazi leti ni ti tivaka ta laha Afrika-Dzonga. Leti ti fambaka long distance ti ya makaya, tin'wani a ti fambi long distance, kufana na Rea Vaya yi famba ti short distance around local kumbe halaya mugangeni kusuhi na kusuhi. Ti-City to City na ti-Patco ti famba long distance na ti-Mopi, Mopi ti famba long distance hi tona tibazi ta laha Afrika-Dzonga.

Ni nga endla vulavisisi ni langusa la a xi tshame kona na ku landzela la ni vonaka ingaku u fambi hi kona munhu la nga xi teka. Ni nga teka foni loko ri ku ni na xithombe, ni famba ni vutisela vanhu ni va komba hi xona ku a va vonangi munhu a nga xi teka xikanyakanya xa mina xana. Loko swiritano ni nga fonela kaya ku va ni landza loko ku i kule, kumbe loko ni ri na mali ni nga khandziya ni tlhelela kaya, kumbe ku request-a ni ya kaya endlwini. Ni nga ya na le police station ni ya pfula case loko ku ri ku ni na xithombe xa kona xa xikanyakanya xa mina, na xilipi xo kombisa ku ni xi xavile ni pfula case ku va maphorisa ma kota ku ni pfuna ku xi lava na ku xi kuma.

A ni kombela ku paka movha ya mina laha va nga ni veka kona vinyi va khampani kumbe vinyi va ntirho, va ku laha ka mina, that's why va vekele kumbe ku tsala mavito ma hina laha hi pakaka kona timovha ta hina, va endlela ku hi nga holovi kumbe ku lwisana hi tindhawu to paka ku endlela ku un'wana na un'wana a tiva ndhawu leyi movha ya yena yi a faneleke ku yi paka kona loko a tile ntirhweni. Se a ni kombela ku mi chifitisa movha ya n'wina ni kota ku paka ya mina laha ku nga tsariwa vito ra mina na n'wina mi ya paka ya n'wina laha ku nga tsariwa vito ra n'wina na mi kombela. Nikombela ku hi twisisana swi nga zi swi famba swi ya hi fikisa ka ehofisini kumbe ka vanhu vakulu.

Movha wa muganga wu nga va kona hikokwalaho ka ku lava ku pfuna eka swiyimo swo fana nale minkosini loko ku ri na nkosi emutini, emugangeni, kumbe loko ku ri hava mati emugangeni wu nga pfuna ku ya wu ya ka mati eka miganga yin'wana va vuya na wona la mugangeni. Va nga pfuna loko ku ri na tinghozi ku tsutsumisela munhu hi xihatla etliliniki kumbe eswibedhlele. Va nga pfuna loko vana lava tlangaku, vantshwa lava tlangaku mitlangu ku fana na tibolo ku va fambisa lomu tibolweni kumbe a tigirawundini ka miganga yin'wani. Va nga pfuna loko ku ri na mitlangu, swiseveseve, ku pfuna ku rhwala tihunyi enhoveni ti-load.